Izici zemvelo ezinomthelela omkhulu ekuphepheni kwe-traffic. Ngokwesibonelo, isimo sezulu esinjengemvula, inkungu noma iqhwa, singenza imigwaqo icishe futhi ishelelele ukwandisa iy'ngozi zokushayisana. Izimoto ezingagcinwanga kahle njengama bhilekhi angasebenzi kahle noma amasondo agugile, azikwazi ukubhekana nalezi zimo ngendlela efanele. Ukukhanya nakho kubalulekile uma kunganele ebusuku noma, uma, uma kukhona izibani zomgwaqo ezingasebenzi. Abashayeli bangase bengaboni kahle izimpawu noma abanye abahamba emgwaqeni.

Ngingaqala ngimtshele ukuthi akayedwa. Abaningi abantu abahlasela yi-depression, isifo esifana nezinye futhi imithi iyasiza ukwenza umsebenzi ongakenziwa umzimba wakho. Ngizomukhuthaza ukuthi azibheke njengomuntu oqinile ngoba ukuthatha isinqumo sokwelashwa kudinga isibindi futhi ngizomxwayisa ukuthi ukuyeka imithi kungaba nemiphumela emibi ngakho-ke kuhle ukukhuluma nodokotela. Ngaphambi kokwenza noma yisiphi isinqumo, lokhu kuzomsiza ukuthi athathe isinqumo esiphusile esizosiza yena futhi esizosiza nempilo yakhe.

Umyalezo engifisa umphakathi ugxile kuwona kakhulu ukuthi ukuphila ne-HIV kuyenzeka uma umuntu ethatha imishanguzo yakhe nsuku zonke futhi azinakekele. Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi i-HIV ayisagcini ngokubulala uma itholakala ngesikhathi futhi umuntu elandele kahle ukwelashwa. Ngaphezu kwalokho umkhankaso kufanele ugcizelele ukuthi akukho okufanele kube yihlazo ekuthatheni ekuthuleni ulwazi ukuzihlola noma ukuthatha imishanguzo, kumele kukhuthazwe uthando ukwesekana nokuthi wonke umuntu unesibopho sokuvikeleka yena nabanye.

Isinqumo sokuqala ukuhlolwa ngokwezokwelapha ukuze kuqinisekise izinga lokwehla komqondo. Uma sekucacile ukuthi akasakwazi ukuzinakekela noma ukwenza izinqumo. Kungadingakala ukuthi kube khona umuntu okwamukela amandla asemthethweni njenge-Power of Anton ukuze enze isinqumo esithinta impilo, imali noma indawo yokuhlala nalowo muntu uma lezi zinhlelo zingafakwa ngesikhathi inkantolo ingase ingenelele ukumisa umuntu njengo mali noma legal guardian.

Ngiyabonga nonke, ngokuba khona. Ngibize lo mhlangano ngoba ngikhathazekile ngesimo sika-anti wethu osekhulile njengoba nazi useyedwa futhi akanayo imali eyanele yokuziphilisa. Izindleko zokudla amanzi nogesi ezinye imfanele angasakwazi ukuzenza njalo ngenyanga kuyacaca ukuthi ukuphila ngokunqanda ukululama futhi lokhu kubuhlungu ngoba ilunga lomndeni wethu. Ngiyacela ukuthi sibambisane njengomndeni, senze umhlahlandlela ukuthi sonke sinikele noma ngabe imalini encane njalo ngenyanga.

Imiphakathi ingasiza kakhulu ekunqandeni indlala ezinganeni, Okokuqala ingasungula izinhlelo zokudla zasemphakathini, njengezindawo zokupheka ukudla ngezimpelasonto noma ngamaholidi lapho izingane ezingathola khona ukudla noma nini lapho zingekho esikoleni. Okwesibili, abantu bendawo bangahlanganyela ukuze babumbene izivande zomphakathi lapho kukhuliswa khona Imifino yokusiza imindeni edinga usizo. Abantu abathintekayo njengosomabhizinisi, amalunga amasonto nabazali banganikela udla noma imali noma ngesikhathi sabo

Yebo, amanye amakhambi nemithi yendabuko angasebenza, ikakhulukazi esetshenziswa ngendlela efanele. Le mithi isuselwa emadlelweni izitshalo ezithile futhi ibisetshenziswa izizukulwane ngesizukulwane ekwelapheni izifo ezahlukahlukene. Nokho ukusebenza ukusebenza kwayo kugcine ohlotsheni kwekhambi indlela elungiswe ngayo nesimo sempilo yomuntu oyisebenzisayo. Okubalulekile ukuthi asithathi le mithi njengento ephephile ngokuphelele. Abanye abantu bangathola imiphumela engemihle ikakhulukazi uma beyixuba nemithi yesimanje.

Ngiyabonga ngokwabelana ngalokho. Kuyinto enkulu futhi enesibindi ukuthi ukwazile ukukhuluma ngolwazi lwakho. Ngiyaqonda ukuthi umzabalazo, okulwisana nokusebenzisa kabi izidakamizwa awulula neze, futhi indaba yakho iyakhuthaza kakhulu, ibonisa amandla, ukuzimisela nokuthi ukululama kungenzeka njengomholi weqembu. Ngifuna ukugcizelela ukuthi lapha asikho isehlulelo, indawo ephephile lapho wonke umuntu ezwa ukuthi uyamulalekelela futhi uyalalelwa. Indaba yakho ingasiza abanye eqenjini ukuthi babe nethemba nokuzethemba.

Ngingaqala ngokusebenzisa iziteshi zokuxhumana ezifinyelela kubantu abaningi njengomabonakude umsakazo nezinkundla zokuxhumana. Umkhankaso wami ubungagxila ekunikezeni ulwazi olususelwa ebufakazini besayensi. Kukhombisa ukuthi le mikhiqizo ayihlolwanga kahle futhi ikungalimaza umzimba. Ngizosebenzisa izithombe ezinamandla, izindaba zangempela zabantu abaye balinyakwe, kanye nochwepheshe bezempilo abachaza ngobungozi bayo. Ngaphezu kwalokho, ngizohlela imihlangano yomphakathi ezikoleni emakethe nasemtholampilo ukuze sixoxe nabantu mathupha sibanike izindlela eziphephile zokuthi banganakekela kanjani imizimba yabo.